Nna nka nahana ho etsa kgwebo ya ho rekisa dijo le diaparo. Hobane batho ba rata dijo haholo. Ebile batho ba tour-ang bana le nthwena ya hore ba batla ho tseba na Afrika Borwa Borwa ho jowa eng? Jwang? Le hangata batho ha ba ya kwana bo ditediamong kwana, ba tloha ba dula nako e telele haholo ebe ba tloha se ba lapile. Mme dijo di ka etsa tjhelete e ngata haholo.

Nna nka sebedisa setswalle sena hore ba nkenye dinthong tse mona tse phahameng. Kore ba nkenye le di-club-ong tse phahameng le di tournament-eng tse phahameng tsa dibapadi tsa bolo.

Nna ke qadile ho reka ka sekipa, ebe ke reka senepe se seholo sena se hlahisitsweng dibapadi sa sehlopha seo ke se ratang. Ebe ke reka le key holder.

Hona le tshomo ya dibapadi mona e nkileng ka e bona e reng, na ha o le motho ha ya tlameha hore na o itlohelle fella. Le ha mathata a le teng o nno o tsohe o pele ka mosebetsi wa letsatsi. O hlape, o be motle, o itokisetse letsatsi le tlang mme o se ke be wa nna o phehella. O nahana dintho tsa kgale tse etsahetseng tseo o ileng wa di feila, empa o ithute ho tsona. Sena se nthusitse haholo hore ke kgone ho tswela pele ka bophelo ba ka, ke se ke nne ka ba ka itshola haholo, ka nna ka lla haholo. Ke lle ntse ke ya pele, mme sena se thusitse bophelo ba ka haholo hore bo tswele pele.

Motjha ya nkang karolo dipapading ona le monyetla wa hore o ba motho a hantle, a bophelo bo hantle. Ka mantswe a sekgowa ba re ke motho a mona a healthy. O tseba ntho tse tlamehileng a di je le sa tlamehang a di je, mme ha o tsofale ka pele. Ho tloha mono, o tla ntshetsa tsebo ya hae pele hantle. Ke enwa ya dipapading hobane o tseba ntho e lokileng le e sa lokang, a tlamehang ho etsa le a sa tlamehang ho etsa. Enwa ya sa nkeng karolo ena, atjhe bophelo ba hae ba tla ba boima haholo hobane ha ikwetlisi, ha etse letho. Ke motho a dulang a dutse feela, wa tsoha, wa robala. O itjella feela le dijo tsa se tlamehang ho di ja tse ka etsang hore bophelo ba hae bo se ke be ba ba hantle.

Ntho e etsang hore re se ke ra hlola re tsamaya haholo le papadi ena ya cricket-e. Ke hobane batho ba seng ba hola hona jwale, batjha ba hona jwale ha ba sana taba le yona. Ebile ha esale teng bo dikolong le mona ditelevisheneng ha ba sa e hlahisa haholo. Mme ntho eseng ba e hlahisa haholo ke bolo. Jwale batho ha ba sa ba le thahasello, ha ba sa tseba na ho ntso ho etsahalang ka yona, e ntse e tswela pele kapa jwang? Ebile ekare dihlopha tsa rona tsa mona tse re di tsebang, di ne di se di sa hlole haholo dibapading. Jwale ke yona ntho e entseng hore re ska hlola re e latela.

Molemo wa hoba le dikamano le dibapadi tse ding ke hobaneng o tloba le thahasello ya hore le wena o batla ho tla mohlomong training hobane o utlwana le batho bao o sebetsang le bona. Ebile o tlo bapala ha monate hobaneng le tlabe le utlwanang le batho bano, o tloba motho ya lokolohileng le batho ba sehlopha sa hao. Le kgone ho bua hantle, le bapale hantle papadi e hantle le kgona ho buisana. Jwale hee, e re ha se o tsamaile o batla ho fetola sehlopha. O ka wa ba le kamano ena le batho bao hobane e ne e tlabe ele batho ba la o thusa mme ho etsa foundation-e ya seo o leng sona. Mme o tla tswela pele o nno o qoqe le bona. Seo se tla o thusa ho aha moo o yang teng.

Sena se bakwa ke hore mohlomong mmino oo ba o letsang, ha se mmino o tsamaisanang le batho bao ba tla beng ba le moo venue-ung eo. So ebe ha ba fuwe menyetla wa hore ba letse hobane ba tlabe ba borile batho kannete.

Boetapele ba dipapading bo thusa hore motho a tsebe na hore o eme kae? Sepheo le morero sa hore hobaneng a le moo? Mme a etse dintho ka nepo, a hlomphe. Ebe motho hantle, a tsebang hore ha le ka hara batho boitshwaro ba hae e ba bo jwang? Mme le tseo a tlamehang ho di bua le tseo a sa tlamehang ho di bua ho batho ba bang.